Ngicabanga ukuthi ukusebenzisa kakhulu imali ngokweqile, okwabantu abanemali ngoba basuke sebeyisebenzele leyo mali, kanti futhi isikhathi esiningi basuke benezinye izindlela zokwenza imali. Okungalungile-ke ukuthi umuntu ongenayo kahle imali, angasebenzisa kakhulu imali ngoba lowo muntu kufanele ukuthi onge.

Kufanele ukuthi athole imininingwane yakhe, njengomazisi walowo muntu ofuna ukuboleka imali, athole ukuthi lowo muntu ofuna ukumboleka imali usebenzaphi, nanokuthi uhola malini ngenyanga, nanokuthi emva kokuhola usala namalini.

Ngokubona kwami, amabhange akufanele akwenze lokho ngoba isikhathi esiningi uma ikhasimende lingayisebenzisi i-akhawunti, noma kukhona imali engangeni, noma lingatholi mali kuleyo akhawunti, noma kulelo bhange, lokho kusuke kusho ukuthi lelo khasimende lisuke linganayo imali. Okusho ukuthi akufanele amabhange ayenze lento yokuthi kube khona imali eyengeziwe ayifunayo kula makhasimende, ngoba lokho kuba nomthelela omumbi okuzoxosha wona lawa makhasimende.

Yebo, ngicabanga ukuthi izinyathelo zokupha, zokuphepha zanele ezikhona kumaselula. Isizathu esenza ukuthi ngisho lokho, yingoba uma kukhona ozama, mhlampe ukusebenzisa imali yakho ebhange lakho, kubakhona umqhafazo owutholayo oqinisekisa ukuthi ngabe uwena na ozama ukusebenzisa imali. Uma kukhona futhi imali ephumayo ebhange, bayaqinisekisa ukuthi bekusendele umqhafazo ukuze uma ungazi ngalokhu, uyakwazi ukuthi ubashayele ucingo, ubabikele ngalolu daba, ubachazele futhi ukuthi awazi ngale mali ephumayo ebhange lakho.

Lolu, usho, uhlobo lomshwalense olunezinzuzo, noma imiklomelo eyengeziwe oyitholayo uma uqala ukusebenzisa i-medical aid yakho.

Ngibhala lencwadi ngoba ngifisa ukufaka isicelo senzuzo zokungasebenzi. Isizathu salokhu yikuthi, ngiqeda kungalahlekelwa umsebenzi ebekade nginawo. Manje, imali ebengiyithola kulo msebenzi iyona ebengikwazi ukuthi nginakekele ngayo iy'ngane zasekhaya, ngiphinde ngifeze izidingo zami. Ukufaka kwami lesi sicelo, ngisifaka ngethemba lokuthi nizokwazi ukuthi nisibone isicelo sami sokuthi ngithole le nzuzo, ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngondle, ngiphinde futhi ngikwazi ukuthi ngithole imali yokuthi ngilungise izidingo zami.

Amapulatifomu omakhalekhukhwini kuyenzeka ukuthi enze izimpilo zabantu zibe lula, kwabanye kuyaye kuzenze zibe nzima. Eziba lula ezabantu abahlala emadrobheni, ngenxa yokuthi inethiwekhi iba khona, khona. Kanti emakhaya akukho njalo, ngoba emakhaya amathuba okuthuthuka okubandakanya inethiwekhi awamahle kahle. Okungakuhle neze-ke lokho, ngenxa yokuthi uma inethiwekhi ingekho lezi zinto zokuthuthuka, kanye namapulatifomu omakhalekhukhwini kuvamise ukuthi kungasebenzi kahle emakhaya, okungenzi ukuthi iy'mpilo zabantu abahlala emakhaya zibe ngcono.

Esikhathini esiningi uma lapho bengizobe ngikhona, kuyindawo lapho bengizokwazi khona ukuthi ngibe nomoya, noma inethiwekhi, bekungalula ukwenza lokhu, ngoba leyo mali bengingakwazi ukuthi ngiyithumele kalula ngaphandle kwengcindezi. Kodwa uma ngisendaweni lapho khona engizohlushwa khona inethiwekhi, lokhu kungadala ingcindezi, ngoba ngingalokhe ngizama ukuyithumela imali ingathumeleki, ngenxa yalekuthi inethiwekhi anginayo, okungadala-ke yona ingcindezi. Kuphinde, ngingakwazi ukuthi ngithumele le mali njengoba kudingeka ukuthi ngiyithumele masinyane.

Ngizizwa ngijabule kakhulu njengoba ngenze inzuzo enkulu kakhulu kule mali ebengiyifakile kwi-akhawunti yami ye-forex, noma nje bengingathembi kahle ngenxa yalezi zinto ezenzekayo umhlaba wonke. Izimpi ezenzekayo zenza ukuthi imakethe, lapho esifaka khona izimali zethu, ingabi stable, noma ingabi ndawonye, okwenza-ke kukuthi ungazi noma usuke uzokwenza inzuzo, noma usuke uzolahlekelwa kule mali osuke uyifakile. Yingakho-ke ngizizwa ngijabule kakhulu.

Ngizizwa ngijabule kakhulu njengoba sekuvuleke i-akhawunti yami engangifake kuyo imali engangiyitholile. Lokhu okungenza ngijabule ukuthi, ngikwazile ukuthi ngicabange kabanzi ukuthi yini le engifuna ukuthi ngiyenze ngayo le mali. Lokhu futhi kuyinto enhle ngoba, ngikwazile ukuthi ngicabange kabanzi, imali ngangayibhubhudla, noma ngayidla budlabha. Lokhu-ke kuzongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi le mali ngiyisebenzise kahle, njengoba sengikwazile ukuthi ngicabange kabanzi ukuthi le mali ngizoyenzani ngayo, okuzoba inzuzo futhi.